Inceda kakhulu ke into yoba nepolisi yomngcwabo yokuba imali yongcwaba ayihlali ikhona and into yokufa yinto evele ivele ingalindelekanga. Into yepolisi inceda xa kulapho ukuba ke uyakwazi uvele uyofaka i-claim yakho xa ube ungumntu ubukwazi ubhatala nyanga nenyanga. Iipolisi zemingcwabo ke zinceda kanjalo xa kungekho mali kube kubhujiwe okanye kufike umphanga kwelo kwelo sapho.

Izinto endizaziyo ngegqonga lemali ziinkampani ezinjengoMukhuru kuba zifane zisetyenziswe kwiishophu ezinjengooPep nooShoprite ngabantu abangabameli bangaphandle abathumela iimali kumazwe abo. Ndiphelele apho andifane ke ndazi luninzi.

Indenza ndizive kakubi kuba ke ndiphulukene nomsebenzi nangona ke izondinceda into ye-UIF kuba ke ndikwazi ube ndibeka isonka etafileni lixa ndibe ndikhangela omnye umsebenzi. Indinceda ngaloo nto kuba ke iyancedisa apho ndishota khona mna kuba ndisaphelelwe ngumsebenzi ndisaphelelwe litorho. Inceda ngaloo nto ke into ye-UIF xa ungumqeshwa.

Ndiye ndafumana kulula kakhulu usebenzisa i-app ngoba awuxhamleki uye ebhankini ufike ufole ilayini ende. Uvele ucofe apha kuwe efowunini wenze yonke le nto ofuna uyenza kuba ufuna utransfera imali, ufuna udiphozitha okanye ufuna uthenga into zasendlini ezinjengombane okanye idatha. Uyakwazi ke nodlala izinto ezinjenge-lotto kwaphaa kulaa app. Kungcono kakhulu ukusebenzisa i-app kunokuba uxhamleke uhambe uyofola ebhankini imini yonke.

Ndingazama uziqonda ukuba akekho sematyaleni na, angakwazi ukundibhatala kwangexesha angakwazi na uyibhatala imali ezeleyo nakuba uba akakwazi ukundibhatalela zintoni iinzame okanye izinto endingazifumana ukubuyisa imali yam. Kuba andifuni ke ukwenza izinto ezingekho semthethweni njengabanye abantu ababolekisa ngemali ebantwini umntu ufike ethatha ii-ID okanye ii-TV zabantu.

Iyanceda iakhawunti enje xa ufuna uthenga into enkulu ube ungumntu ongazuba namali yayo yokuyithenga mhlawumbi cash up front. Into iye incede ke uye ubeke iye ibe ne-interest eye ibe nayo izale nyanga nenyanga njengokuba uyigcine kulaa akhawunti. Into ke eye ingafuneki kukuba uthi uyayikhupha phambi kwexesha othe uzoyikhupha ngalo. Kuye ke kubekho isohlwayo esiye sibizwe ngokuba yi-early early withdrawal fee or yi-closure fee apho ke kufuneke ubhatale esi sehlwayo kuba ukhupha imali phambi kwexesha othe uzoyikhupha ngalo.

Izinto ezinobangela uba umntu abe namanqaku atyala phantsi kukuba angazange abe na-akhawunti ebomini bakhe. Iakhawunti enjenge-clothing account or iakhawunti i-higher purchase apho uzokwazi uthatha ifenitshara for indlu. Or ukuba umntu akakwazi uwabhatala kakuhle amatyala akhe apho ke amanqaku wakhe etyala ephantsi kuzode ke kukuba kuye ubhatala kakuhle amatyala okanye uvula iiakhawunti azigcine ezibhatala kakuhle.

Iye ke ixhomekeke kwiinkampani ngeenkampani. Ezinye iinkampani ziye zijonge iminyaka yomntu kuba umntu ungakanani, kuba umntu uziphethe njani, kuba umntu akanayo izifo na nokuba umntu akananto imhluphayo engenye empilweni. Kuye kujongwe ezo zinto ke nokokuba umntu unosapho okanye akanasapho, unabantwana okanye akanabo bantwana, utshatile okanye akatshatanga. Zizinto ke eziye zijongwe ke ezo xa ufuna uvula inshorensi yobomi, nee-premiums zakho ziye ke zixhomekeke kwezi zinto ndizibalayo.